Tiriso ya mafaratlhatlha kgotsa yone thekenoloji e ka dirisetswa go fitlhella batho ka bonako, ka tiriso ya megala, di kopanelo tsa video le tsone di smart watch. E ka fokotsa go tlala ga maokelo ka go romela melaetsa online le go dirisa tsone di drone go fitlhella balwetse.

Lelapa le setšhaba di na le maikarabelo a magolo mo tlhokomelong ya batsofe, lelapa lefa lerato tlhokomelo le kemonokeng 'tsatsi le letsatsi. Fa setšhaba sone se ka tlhomamisa ditirelo tsa botsogo le di palelo tse di siameng. Mo ditsong dingwe batsofe batlhokomelwa fela ke ba losika.

Jaaka motho wa setso ke dumela gore re ka iphekola ka ditswammung, mme go ya di tleliniking go botlhokwa ka gore go malwetse mangwe a a tlhokang go ka sekasekiwa ke ba kwa maokelong.

Go atolosa ditirelo tse di letlang batho ba ba nang le bogole, go tsenya di diriswa tse di tlhokagalang mo mafelong a farologaneng jaaka di banka le mafelo a thekelo, go ka kgonagala ga go ka dirisiwa thekenoloji ya sešweng jaaka di sensara le medumo e e farologaneng.

Tshotlakako ya basadi le bana ketlhoba boroko, mme e tlogela botlhoko ba tlhaloganyo jo bo tseneletseng. Puso ga e dire ka natla go ka otlhaya badiri ba tiro e maswe e, ka gonne go santse gona le dipalopalo tsa di kgetsi tse di sa rarabololwang mme le bangwe ba tiro e ba santse ba tsamaya ba gololosegile mo mebileng. Kotlhao e e siameng ya tiro e e botlhoko ebile ele maswe e ke polao.

Bolwetse jwa HIV bo ka tsena lesea a sale mo popelong, le fa mosadi a anyisa a sa dirise kalafi e e siameng.

Ke bona gole botoka go isa bagodi kwa di ntlong tse di tlhokomelang bagodi, ka gonne ga ba le kwa gae ba sotlakakiwa ebile ba tselwa kana go utswetswa madi a bone a bogodi. Ga ba nelwe tlhokomelo e e siameng, ga ba nelwe ditlhare ka nako ebile bangwe ba bone ga ba bone dijo, ba babngwe ba lelera mo ditseleng.

Ba tshwanetse go etela ngaka pele, go buisana ka polokego ya botsogo. Ba tshwanetse go nwa di okobatsi ka metlha, godirisa mekgwa ya go thibela tshwaetso mo ngwaneng le go amogela kgothatso mo dingakeng.

Seno se bakwa ke dipalopalo tse di kwa godimo tsa botlhokatiro mo nageng ya Aforika Borwa, le go sa duelwe sentle. Puso e ka leka go tlhabolola seemo sa ditirelo, gofa dingaka ditshwanelo tsa bone le go ka rotloetsa bašwa go ka tsena mo mererong ya tsa pholo.

Bahumanegi ga ba kgone go ka fitlhella melemo mme se se isa dipalopalo tsa batho ba ba tlhokafalang kwa godimo. Melemo e rekisiwa ka ntlha ya gore naga ya rona ya Aforika Borwa e reka melemo ko dinageng tse di kwa ntle.

Batho ba ba ntsi ba bona thuso ka bonako mme ba simolola kalafi ka nako. Kankere e solofetsang ka kalafi ke a popelo, ka gonne fa e lemogiwa ka nako go na le kalafi e e atlegileng thata.

Tharabololo e eleng teng ya bothata jo, ke go thapa badiri ba palo e e lekaneng. Go siamisa ditirelo, go beela badiri seelo sa bone se se ba tshwanetseng le go rotloetsa bašwa go ithutela bongaka kgotsa nursing.

Tlhokego ya melemo kwa di tleliniking ke mathata a magolo ka gonne bontsi jwa balwetse ke ba dikobo tse dikhutshwane, ebile ba dirisa madi go ka palama go ya maokelong janong ga ba sa bone melemo e nna bothata ga go tla mo kgannyeng ya dichelete.

Go tlhama di progerama tsa go ka jala maungo mo dikolong, ke gone go goka thusang barutwana go ka itse ka dijo le botlhokwa jwa boitekanelo.

Go buisana le dingaka tse dileng mo molaong, go batla tshedimosetso mo mafapheng a semmuso, go berekisa mafaratlhatlha kgotsa yone internet go batla tshedimosetso e e maleba.

Go thibela HIV o tshwanetse go dirisa condom-o ga o tlhakanela dikobo. O seke wa dirisa megare e e seng phepa jaaka dinnale. Dira di teko tsa HIV ka metlha obe o ikitsise seemo sa gago. O seke wa tlhakanela dikobo o sa itse seemo sa molekane wa gago. Fa o na le HIV nwa di okobatsi ka metlha go sireletsa wena le ba bangwe.

Boferefere jwa boitekanelo ke dilo tse di senang sign-e kgotsa boitshupo. Bareki ba ka farologanya ka go batla tshedimosetso e e nepileng go buisana le ngaka le go netefatsa gore se ba se rekang se mo molaong.

Maitemogelo a me a go tlhabelwa leroborobo la COVID-19 ke go lwala thata, sedidi le tlhogo e opang.

Go ka thusa go lekola seemo sa bone tsatsi le letsatsi go ba gopotsa nako ya di okobatsi, gape e thusa go ikgolaganya le dingaka ba sa ye kokelong.

Thulaganyo e bonolo e ka diriwang, ke go ka nna le yone karata, lekwalo kgotsa seitshupo sa mmala o rileng wa go bontsha gore ga wa tshwanna go ema mo moleng o motelele.

Go botlhokwa gore batho ba ba sokolang ka bolwetse jwa tlhaloganyo ba bone baitsanape, ka gonne ke bone ba ba ka itsng gore ba bolaola jang bolwetsi jo, ba bafa di okobatsi selekano se se kae le gore a ba tshwanetse go dula mo setšhabeng kgotsa ba tshwantse go dula kwa bookelong.

Go batho bale bantsi ba re kopanang le bone tsatsi le letsatsi, ba eleng gore bana le bogole. Ga ba tsholwe sentle ba sotlakakiwa ka thobalano, ba utswetswa madi a bone a bogole, mme seo se utlwisa botlhoko ka gonne ga gona mafelo a o ka ba isang kwa go one, ko ba ka tlhokomelwang teng kgotsa ko o kayang go bolaisa ba ba dirang ditiro tse di busula tse.

Ke kakanyo e botoka go ka ruta barutwana ka thuso ya kapele kgotsa yona basic first aid, ka gonne bontsi jwa bone ke ba ba tlhokometseng bagodi le bana kwa lapeng.

Go tlala ga batho ko ma okelong, ebile go sena baoki ba ba lekaneng, balwetsi bangwe ba feleletsa ba sa bona thuso e maleba bangwe ba feleletsa ba latlhegelwa ke matshelo a bone.

Go batla tshedimosetso mafaratlhatlheng kgotsa yone internet, go ka ya go buisana le dingaka kgotsa go ya bookelong kgapetsakgapetsa go dira ditlhatlhobo.